Ezenza ngcono kwixesha elomileyo yimithi yephayini ngoba zona ezi zityalo umthi wepayini wona ubamba amanzi amaninzi khona ukuze uzohlala wondlekile sele kukho ukoma komhlaba. Uyakwazi ukuzondla kwaye wondle nomhlaba nezinye izityalo ezilapha ncamkwaso. Ezinye izityalo ezibalulekileyo nezenza ngcono yimithi yebhanana ngoba sele komile. Le mithi yona iyakwazi ukusinika umthunzi abantu khona bakwazi ukuhlala ngaphantsi kwawo kwayona le mithi ikwazi ukondla abantu ngoba kwa iziqhamo zayo zibalulekile khona ukuze zikwazi ukuthini ukusondla siluluntu oluhlalayo apha.

Imveliso yewayini ichaphazeleka kakhulu xa nemvula inqongophele ebusika kweliya laseKapa ngokuba asikwazi singabafama ukuqhubeka sikhuphe iziqhamo zale wayini, sikwazi ukwenza iwayini siqhubeke sibhatale abasebenzi. Xana inqongophele imvula senza njani? Siye sisuse abasebenzi baphelelwe yimisebenzi abasebenzi abaninzi, njalo ke loo nto ichaphazela namasapho amaninzi aseKapa, iye iphinde ibuye ichaphazele nalo ushishini ngoba kwalapha kushishini kuyawufuneka sikhuphe iimali ezingapha kwenkuntyula ukuze sikwazi ukuyothenga amanzi khona ukuze sikwazi ukondla loo mhlaba, sikwazi ufumana ezo ntwana zeziqhamo.

Zininzi iinkonzo ezifumanekayo ezikwazi ukunceda abafama abasebatsha. Umzekelo wokuqala uAgrifarm SA yeyona nkonzo endinoqale ndiye kuyo ndiyocela uncedo ukubana ngaba bandibonise okanye babe ngumkhombandlela wam wokuba ndikwazi ukubona uba njengomfama osemtsha ndingancedakala njani ndingaqala phi ndiqhubekeke njani. Zeziphi izinto ezibalulekileyo, zeziphi ekumandinga zenzi. Zeziphi zinto emandikhe ndizijonge nemandizilindele njengomfama omtsha. Norhulumente wethu walapha eSouth Afrika, noko akhe afake isandla u-South African Agriculture akhancede apho akwaziyo ukunceda khona ngemfundiso kwaye nangezinto akwazi ukunceda ngazo.

Njengamsebenzi osebenza nzima wasefama ayamkelekanga into yokubana ngaba mandifumane umvuzo omncinane, umvuzo mawulingane nomsebenzi umntu awenzayo. Umzekelo, andinowukwazi ukuma ndigqatswe lilanga imini le yonke ndijike nelanga kodwa ndiyawufumana umvuzo ongandaneliyo, neendleko zam ayikwazi ukuzilingana, ayikwazi loo nto leyo. Ngoko ke, ndiyawuya ndithathe amanyathelo ndiye kumagosa aphezulu ndiyowacela okokubana ngaba noko mawakhe angenelele, ngoba le ndikuyo akuyiyo. Ndawukhe ndithethe nawo ke naye umqashi wam okokubana ngaba ndiyacela akhe ancede apho akwazi ukunceda khona, ukwehluleka kwakhe ndiyawukwenyuka.

Sikwixa elitsha ngoku, umlimi namlimi uyawusebenzisa indlela ayibonayo ukubana ngaba le iyamsebenzela kwaye ukubana ngaba loo ndlela leyo ayisebenzisayo iyakhawuleza okanye iwenza umsebenzi awugqibe ngexesha ibalulekile and iyamsebenzela loo nto leyo hayi makaqhube. Kodwa ke siye sifumanise into yokubana ngaba ukusebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela i-artificial intelligence, iye ichane ngoba loo nto leyo ithetha into yokubana ngaba abasebenzi, abasebenzi baphelelwa ngumsebenzi ngoba laa msebenzi bebewenza ngoku uyawukwenziwa yilaa artificial intelligence. Loo nto ithetha into yokubana ngaba izonka ezininzi ziyawusuka kwizandla ezininzi ichaphazele usapho lwabantu bebaninzi.

Ukufuya amahashe akululanga kwaye kudinga umntu onomonde nozaziyo into yokubana ngaba ukufuya oku efuye isilwanyana esifana nehashi zininzi izinto azawufuneke azenzile, ezo nto zizindleko. Umzekelo, ukuyotofisa amahashi akho khona ukuze ahlale ephilile, ekwimo ephilileyo, ukuwatyisa ukutya kwamahashe kaloku kwahlukile kukutya kwezinye izilwanyana nezinye izinto, ukuwahlamba iisepha zamahashe ininzi le nto yokufuya amahashi kwaye ayilulanga tu kodwa ke idinga nje umntu onothando nomonde.

Uyibona imfuyo yakho ukubana ngaba ayiphilanga ungaya kumakhadzi onxibelelwano apho uya kufumana khona okokubana ngaba ungenza njani na. Okanye ujonge into yokubana ngaba yhini nale iyingxaki ingxaki iqala phi. Umzekelo, ukubana ngaba le ngxaki ifumaneka uba ziintaka ezityana nemfuyo yakho, uyawufumana into ekwenzela ubana ukhusele imfuyo kwiintaka, okanye ufumane iincwadi ezikufundisayo kakhulu ngengenelelo neendlela ezahlukeneyo zokungenelela ukubana ngaba ukhusele le mfuyo yakho. Ukwenza izinto ezifana nee-scarecrows ukwenza izinto ezifana nokufaka ii-pesticides kwezinye izinto ukwenzele zibaleke izinto ezibulala imfuyo yakho.

Ngokolwam uluvo, ewe, ikhona inkxaso enkulu, ikhona inkxaso enkulu eyaneleyo kubantu abatsha abafuna ukuzibandakanya kwezolimo eMzantsi, ngoba noko urhulumente wethu ukhe akhuphe iinto ezifana neebhasari. Atsho into yokubana ngaba akudingeki umntu akhe apase u-grade twelve kumanye amaxesha ngoba ezinye ziye zibe zizinto esilungwini ezibizwa nge-skills developments apho ke umntu omtsha uyawuya afundiswe ngeendlela ezahlukileyo zokubana ngaba azibandakanye kwezolimo apha eMzantsi. Ezinye ke ziibhasari zidinga umntu apase esikolweni azokhona ukwazi ukuthini ukuyokufundela ezolimo. Kodwa ke, ukubana ngaba ibisenziwa nasesikolweni leyo ibiya kunceda kakhulu.

Enyanisweni akekho umntu ekufuneka asebenze kakhulu ade achaphazeleke empilweni. Lena yinto ebalulekileyo yokubana ngaba njengomsebenzi wasefama khe ndiyichophele phantsi nomqeshi wam, ndimxelele okokubana ngaba impilo yam iyachaphazeleka, ngoba ukudinwa okukhulu komzimba kuyawukwenza into yokubana ngaba ngenye yezimini ndiwe phantsi ndingaphinde ndiphakame ngoba umzimba uyawube udiniwe. Andinokwazi ukufumana ixesha elincinane nje lokuphumla kuyadingeka nje nokubana ngaba yi-thirty minutes okanye iyure and khonukuze khe ndiphumle nomzimba ukwazi into yokubana ngaba uphumle uphinde uthathise kwakhona.